fa gare ga setso le diaparo tsa basadi e nngwe e e nonofileng e e bontshang boitshupo, seriti le ditumelo tsa setšhaba. Mo ditsong tse dintsi diaparo tsa basadi di dirisiwa go supa boitseanape jwa setso, maemo a botshelo, tlotlo le maikarabelo. Mo mafelong a mangwe, diaparo tsa setso di bulela basadi ditsela, go ipona ba le botlhokwa, le go emela seabe sa bone mo setšhabeng.

Fa ke le mošwa, ke itse dijo tsa setso ebile ke itse go di apaya. Go apaya ke ne ka ruta ke nkoko wa me, fa ke ne ke na le dingwaga di le lesome. O ne a nthuta go bidisa ting, le go dira mosoko wa mo teng, gape o ne ang nthuta le go dira merogo, jalo le jalo.

Dijo tsa setso ke borona jwa setso. Mme fa di apeiwa le go abiwa, di aga sesupo sa kutlwano le tlotlo mo mothong, di ruta bana le bagolo botlhokwa jwa go abelana go dirisana le go itumelela botho jo bo farologaneng. Dijo di kopanya ditso tse di farologaneng, go ja mmogo go aga bo tshwaragani, go kopanya batho fa ba ntse ba apeya.

Leano le thuto ya maitshwaro, bogale bo jale seyantlo, botho le tlotlo, thuto ya lelapa, maitshwaro a phepa, go agiwa bokgoni mo go nna karolo ya setšhaba, ditshwanelo le melawana ya setso.

Go reetsa le go tlotla bagolo. Nkoko o ne a re motho yo o sa itseng go reetsa, o latlhega tsela. Ke ithutile gore go reetsa bagolo ke senotlolo sa botlhale, go tlotla dijo, go apaya ka lorato, tirelo, maitshwaro le boineelo, go itse mekgwa ya setso, thapelo le tumelo.

Nnyaa, manyalo a a rulagantsweng ga e se karolo ya setso sa me, fa go le jwalo ke ikutlwa ke sa itumele thata ka kakanyo eo, gonne go le gantsi bana ba ba kenang mo manyalong a go le banna ba bagolo, mme seo se ba kgoreletsa go dira, mme le go tswelela pele mo dithutong tsa bone. Mme bana bao ba tshwanela ke go tsaya maikarabelo fa ba le bannye ebile ba dire ditiro tsa basadi. Manyalo a a rulagantsweng a tlotlomadiwa, mme batho ba le bantsi ba itumelela ka ntlha ya seabe sa malapa a le setso. Ke akanya gore botho jwa mongwe le mongwe le kgolagano ya lorato, ke dilo tse di botlhokwa mo lenyalong. Fa go sena lerato ga ke akanye gore lenyalo le tlile go tiya.

Seabe sa mapodisi mo thibelong ya bokebekwa, go oketsa ponagalo ya molao, go arabela ka bofefo mo ditiragalong, go dira patlisiso le go tshwara botsotsi, go ruta le go rotloetsa molao wa setšhabeng. Seabe sa setšhaba mo thibelong ya bokebekwa, go nna le seabe mo ditlhopha tsa polokego, go tlaleletsa ditiragalo tse di belaetsang, go aga moitlotlo mo setšhabeng, go tlhabolola tikologo. Mapodisa ba na le seabe sa semolao sa go lwantsha borukgutlhi ka dipatlisiso le taolo, fa setšhaba sone se na le seabe sa go aga tikologo e e nang le botshelo jwa bo babalesegileng.

Ka setso sa me sa Setswana, fa go na le mokete kgotsa mekete e e ikgetheileng, basadi ba baTswana ba apara diaparo tse di latelang, mosese wa leteisi. Leteisi ke lesela la setso le le nang le mebala ya setlogo gantsi bosetlha, botala, bosweu le bosetlha. Tuku ya setso, basadi ba boifa dituku mo ditlhong ka ditsela tse di bontshang tlotlo, segolobogolo mo meletlong e e semmuso. Khiba kgotsa kobo ya setso, e dirisiwa mo mmeketeng e e kgethegileng jaaka di phitlho kgotsa mo lebegatlotlo e e oketsegileng ya tlotlega. Ditlhako tse di ikantseng le e bonolo. Ke tlhago ka tlotlo, basadi ba tlhopa di.